Bagodi mo nageng ya Aforika Borwa ba newa madi kgwedi le kgwedi ba newa madi a gore ba itlhokomele ka ba reka dilo tse ba di batlang ka o ne madi ao a ka fitlha two thousand rand ka two thousand three hundred per month ka kgwedi le kgwedi a itlhokomele ka o ne a kgone go ithekela dijo dilo tsa go tlhapa ge a batla gwa doctor-eng le gona go lokile a ka nna ka o ne ke gagwe bereketseng gore a fitlhe mo a fitlhileng gone mo teng mo ba ba fa le diphuthelwana kwa lefapheng la SASSA kwa.

E ya malapa a le mantsi a na leng bagodi a batla batho ba gore ba ka ba tlhokomela, mme fela ge o be reka ge o nale tiro o bereka kgakala o ka moisa ko dintlong tse bagodi ba dulang go tsona e di a duelwa madi a ntlha a ba tlo go a batlang ke ge o ka duela two thousand five hundred joining fee and a latelang madi a teng ke a gagwe a SASSA ba dirisa ona go tloga foo go ya go ile and gape-gape one a thusa thata ke batla go isa mme ko teng.